Ke ne ke utlwa ke nonofile thata, ke utlwa ka e kare kwa legodimo ke itumetse thata ke ne ke ya kwa America ke ya go bona lefelo la America gore gantsi ne ke le bona mo thelebišeneng.

Nka itumela thata fa nka ipona ke palame sefofane ka gore le nna ke batla go bona se batho ba se bonang ba palame sefofane ga ba re bonela ko tlase, a ba re bona ka ditshoswane or ba re bonela jaaka eng, sefofane nna ke nagana re ke le nkoko le le monate fela le le marei, ke le le o re le nnang nka itumela fela ka go tsamaya metsotso nyana e se kae-kae go a kwa lefelong le le rileng.

Gore a ikwadisetse o tshwanetse go ikwadisetsa pele ticket-e ya go ya kwa Nigeria pele a ka ya kwa sefofane emelelong, fa a fetsa go ikwadisa tshwanetse a kwa shopong kwa lebenkeleng jaaka Shoprite-e, Pick n Pay go ikwadisetsa go ya sefofaneng, fa a fetsa go ikwadisa a ye go emela a ye kwa boemela fofaneng se tla fofa ka e ne se mo isa Nigeria ga a tsena kwa Nigeria tshwanetse a bana le passport-o a ikwadisetsa passport-o ya gagwe, a tlhalosa gore o tletseng why a tlile mo Nigeria.

Ke rata ka mokgwa o dibese tsa rona di tsamayang ka teng mo toropong ya rona, ka gore di tsamaya sentle e bile ga di bakgweetsi ba tsone ba nonofile thata ba itse tiro e ba e dirang, ga di dire dikotsi tse dintsi e bile ga di makgakga thata di siame.

Dikgwetlho tse ke itemogetse sone ke gore network-e ya be seo ga bo bare ga gona network-e, kgotsa ba be ba re motšhini o senyegile wa gore ke tla tse tekete ya me ya dibese.

Ga wa tshwanela go nwa, o tshwanetse go tla tirong sa nwa or o sa dirise diritibats, ee o tshwanetse o nne lerato o itse go bua le batho sentle o itse gore a bese ya gago e nonofile go ka tsena mo tseleng o e check-e ka metlha fa o tsena mo go yone, o lebelele ditaere gore a mme ditaere di nonofile go ka tsamaya.

Ka gore ba ba ntsi badiri ga ba kgone go ya tirong ba retelelwa ke go ya tirong ka ntlha ya gore dibese di tlabe di sa tsamaye ko tirong go tlabo go sena batho ba bantsi ka ntlha tsone dibese tseo, le ditshenyegelo tsa dibese di a senyega dikhamphane tsa dibese ka gore ba dithuba ba dira tlhakatlhakano e ntsi.

Ka ntlha ya gore bese di a short-a mo nageng ya rona, jaanong ba dira gore bese e tsamaye ka nako e rileng ka ntlha ya gore bese e kgona go tsamaya mafelo a mantsi ka nako e one, so gore ba dira yalo gore bese e nne le nako ke gore wena o itse gore ka nako e rileng bese e tshwantse e fete kae ka nako e rileng bese e tshwantse e feta kwa lefelong, le e feng, ga bese ka nkema ka dinao ke akanya gore go ka nna bothata thata go ka nkimela.

Nkile ka siwa ke bese ka ntlha ya lebaka la gore ne ke sa itse nako e e tlang ka yone, e ne e tlile go le thari ka nako ya teng, nna ke ne ke nagana gore bese ya go tla ka nako e rileng ke ga ke iketlile fela ke sena mathata, ga ke re thaa, bese e setse e feta teng fela mo setopong nna ke le kgakala kwaa.

Ee, go kile ga nna le ditshupetso tsa dibese mme ba pagami ne ba nne ba ema sentle mo ditshupetso tsa dibese le bese e ne e itse gore e tshwanetse go ema mo lefelong go emela bapagami ba yone sentle.

Ka ntlha ya gore mo mafelong a mangwe go lebelela palo ya bapalami ba ba palamang dibese go ya tirong that's why gole jwalo.

Tota koketso e o ga e ntseye sentle ka gore rona ne re tshepetse mo dibeseng gore ke tsone tse di tlhwatlhwa e kwa tlase thata, mo nakong ya gompieno tlhwatlhwa ya dibese e tlhatlhogile e bapile le ya ditekesi, ga re sa itse gore go diragala ka gore ne re itse gore dibese ke tsone tse nne re tshabela mo go tsone mo nakong ya kgale.